Into engikhathaza kakhula uma ngiqala umshwalense womngcwabo, indawo yamakhaza ekumele ngibeke kuyo izidumbu.

Ngaya e-Capitec ukuyovula isicelo semali mboleko. Ngasizwa ngendlela efanele futhi-ke yangithokozisa kakhulu emoyeni wami ukuthi lonke usizo kanye nemibuzo ebenginayo ngaphenduleka.

Ngibona ukuthi i-overdraft yinhle kakhulu ngoba iyasiza ezikhathini ezinzima kakhulu.

Ukuba wenze isiqiniseko sokuthi yonke imininingwano uyifake ngendlela efanele, futhi lo muntu omuthumelayo nguyena wangempela na.

Ukulinda isikhathi somshwalense womngcwabo, isikhathi esingamahora angama-twenty-four kwamahora, futhi ukulinda kubambezela izinto eziningi. Uma uzwa ukuthi awukwazi ukuthi kungabe kube nokubambezeleka kokufakwayo lapho kudingeka kakhulu ngoba usuke usulungiselela umngcwabo.

Ukuba izinto ongazenza ukuba ukuba lisebenziseke kalula, ukuba ujoyine amanye, amanye amabhenki akwazi ukuthumela imali ngaphesheya.

I-gap cover kumuntu osanda ukuthola i-medical aid isho ukuthi, ukunikezwa imali ezokusiza while ngenkathi ululama.

Ukuba le mali izongisiza kakhulu uma bengase bengiboleke yona ukuze ngikwazi ukuthi izindleko zami ngizifeze.

Ukuba ushayele abantu bakwa-UIF ubabuze ngemali.

Ukuba ngiyasaba ukuthi imali engizoyihola, ngibona ngathi imali engizoyihola uma ngithatha umshwalense i-medical aid izobe incane kakhulu.

Ukusebenzisa umakhalekhukhwini ngoba umakhalekhukhwini useyenzelwe ama-platform emali elula kakhulu ukuba ukwazi ukuthumela imali ezindaweni ezikude lapho amabhange angafinyeleleli kalula.

Yebo, ngibhekene nobunzima bemali ngoba kufanele ngikhokhe imishwalense yami yokungcwaba uma iviki liphela, futhi anginaso isiqiniseko sokuba ngabe ngizoyithola na imali yami ye-UIF iphelele futhi nangesikhathi esifanele.

Lezi zindaba zingiphatha kabi ngoba imali okusho ukuthi imali izokhuphuka, futhi kuyangikhathaza kakhulu ngoba imali engibanayo ngenyanga incane kakhulu.

Yebo, ngicabanga ukuthi ithuluzi lezimali eliwusizo noma kukholelwa ukuthi lingaholela emikhubeni emibi yezimali, okungase kulahleke imali.

Into okufanele ngiyenze uma ngisanda ukuphelelwa umsebenzi uma ngifuna ukufaka isicelo semali, kufanele ngiye lapho bengisebenza khona banginikeze wonke amaphepha ami ngokufanele ukuthi ngikwazi ukuya ema-office, emahhovisini we-UIF ukuthi ngithole izimali zami ebengizisebenzela.